Ee, ntho e monate ho fetisisa ka moetlo ke hore o ruta ngwana hao ho tloha a le monyane ho fihlella a bahola o mo shebisa hore phoso ke enana ena ha se phoso yane ke phoso ena. Ke eng ena ke eng. Jwale ho na le meetlo e meng hape ya hore o tlamehile o ye lebollong ha o so kgutla ho etsa moetlo ho bo boya bo sekolong ho lo etsa bo ntho tsa hao tsa sekolo o so di etsa ha bobebe.

Ee, ke tlo kopa hore o tle re tlo keteka letsatsi lena la ngwanaka wa tswa lebollong o tlo tswa ka letsatsi la di twenty kgweding ya Hlakubele twenty twenty five. Nako ke hora ya borobedi hoseng ke kopa o apare kobo ya Seanamarena.

Kgutsana ke motho e leng hore ha ba kgone ho leka ho etsa ntho tse ngata. Ha ba kgone hore ba je dijo tse ba di fihlellang ha ba kgone hore ba be le tjhelete e leng hore ba e batla mohlolohadi yena ke motho e leng hore o hlotse ka lapeng.

Eya, ho ya lebaleng la dipapadi ho qobisa batjha hore ba tlohele dithethefatsi ba tlohele ditamene ba tlohele le hore ba fihle bosibu e ba ntsha dinthong tse ngata e thusa le bona ha ba tswa bo sekolong ba imulle kelello ka dintho tsa sekolo.

Eya, ba kgathalla setso ha se kaofela be eleng hore ha ba kgathalle setso ba bang ba ba kgathallang setso ke bona be leng hore ha ba sheba tjhelete ba shebile setso. Jwale ha ba bolotsa thabeng hole le motse ke bona ba etsa setso hantle ha ba ka tlisa dintho pela motse mophato pela motse. Ha ho hantle hobane sephiri sa bona ha ba se pate.

Ke ne ke tla tsamaisa mosebetsi ona ka hore ke tsebise batho ba haufinyana le nna le di-family tsa rona hore ke lo ntsha mahadi.

Ee, mekete e jwalo e sa hlokahala hobane hona le batho ba ba kgale, ba ratang ho etsa mekete ya pitiki ya Sesotho haholo tsibiwa ke batho ba kgale rona batjha, ha re sa rata ho etsa setso sa rona sa kgale. Hangata batho ba etsang pitiki ke batho be eleng horeng ba rata ho phela le batho ba tsebe batho.

Eya, ke dumellana le bona ke nnete. Ho na le batho ba eleng hore ba hatelletswe ka dintho tse leng hore ha ba di etsa ba buile leshano batho ba bang.

Ee, ho santsane ho na le molemo hobane bo nkgono ba hodisa bana hantle ba ba fa le setso hantle. Ngwana o hola a tseba hore tlamehile a hlomphe tlanehole a etseng.

Ho rekisa dijo tse tsa setso di restaurant-eng kapa re di etse di re di etsa di-takeaway ho ntso ho hlompha setso hobane batjha ba bangata ha ba tsebe ho etsa dijo tsa setso.

Re le batho ba nang le kgetho e fapaneng le dijong hona le batho be eleng horeng ha ba je lebese hona le batho ba jalang lebese. Ho na le batho ba jang moroho, hona le batho ba sa jeng moroho jwale ha ele jwalo. Ke nahana hore ke e etswa ke ho tla o ntso hola ha o tla o ntso hola o no jeswa jwang.